Iye loo nto idale umonakalo kakhulu ngoba kaloku izinto ezinintsi awukwazi uzenza ngoba akukho nethewekhi, akukho mbane. Yonke le nto awukwazi ke ngoku ukukonektha ifowuni yakho kule rutha ngoba kaloku yonke le nto ihamba ngombane. Iwesi uba irutha yakho isebenza ngamandla ebhetri. Iye loo nto ikhawuleze icime kufunisa ukhe ulinde umbane ubuye. Zonke iingxaki zakho ofuna ukuzenza ngefowuni ziyama ngxi ngoba kaloku icimile inethiwekhi ayikho

Abona bantu baye bancedakale kule Wi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo isikakhulu lulutsha, ngoba lona lolona lona lazi unxibelelane lefowuni, ikakhulu ukusebenzisa iWi-Fi le. Lolona lutsha ngoba kaloku liye luyisebenzise iWi-Fi xa beaplaya online naxa ke besenza ii-assignment zabo zesikolo. So, loo nto iye ibancede kakhulu iWi-Fi yamahala engahlawulelwayo ekukhawuleleni neemeko zabo, ngoba ke abanye abanayo kwale yoba imali bathenge idatha. So, loo nto iye ibakhawulele kakhulu ke ngoku uba bakwazi ukwenza izinto zabo ezidinga idatha kule Wi-Fi.

Ezona ndlela ziye zibakhawulela ngale meko nxana benoncedisana nayo nayo nerutha yeWi-Fi yabo noko kungalula kakhulu okanye xana xa benokonektha nayo ne-generator xa kufike le load shedding iWi-Fi yabo ingakwazi naye ukusebenza. Ngoba kaloku nxana ke nyhani ke umbane engekho iWi-Fi yona iyama. So, iindlela ezilula ke ngoku kukuba babe ne-rutha yabo abanayo endlini noko yona ayixhomekekanga apha embaneni okanye babe ne-generator ezoncedisana nalo cimicimi wombane.

Mna ndiyibona njengento erayithi kwaye yeyona nto eye ikhawuleze, kwaye ikhawulelane nokuba kube lula ukwazi ezinye ulwimi ngale ndlela enza ngayo umzala lona. Ngoba noko kaloku kuye kube nzima ukufunda ezinye iilwimi ezi. So, ke ngoku yindlela elula le kwaye nekhawulezileyo ekuncediseni ubana kube lula ukwazi zonke ezi lwimi kufaneleke ukuba umntu ezazile.

Eyona nto eyenze amapiano aduma kweli limiweyo kungokuba amapiano kwala aculayo ngama-two K, kwaye unobangela adume wona amapiano la aye umculo wawo bawupowuste kwezemfonomfono kooFacebook nakooTikTok. Yeyona ke nakooYouTube yeyona ke indlela leyo eyenza uba adume ngoba aye athandwa kakhulu lulutsha, ama-two K ingakumbi. Ibe isekwangawo kwala acula la mapiano ama-two K kwalawo. So, yiloo nto ngoku athrendayo kakhulu, athandwayo.